Sa izwi muṋe wa vhuṱambo a khonani yanga ndi ḓoḓi to muvhudza ngoho ndari khonani yanga nṋe zwa zwino athi na masheleni ane ndi nga kona u rungisa miṅwenda muswa ndi tshi khou itela vhuṱambo uvhu noni zwa zwino sa izwi ikonomi itshi kho konḓa fhedzi ndi ḓo ima ima nda vhona zwori ndi nnyi ane anga nkhadzima nda vhudzisa uri na hanefho ahuna vho muṅwe muthu ane anga nkhadzimiwa ṅwenda na u tshi khoto itela ḽeneḽo ḓuvha ḽa vhuṱanzi ḽa vhutambo fhedzi kharali zwa bala zwo ḓi bala ndi ḓo ḓi fhirwa nga mutambo uho.

Vha tshinna vhathu vha tshinnani kanzhi kha zwa sialala uya nga nḓivho yanga vha na hezwinoni zwine ha pfhi ndi tsinga ita kanzhi zwi ambarwa musi hu tshi vha na mitambo yo imaho ngauri ha ano maḓuvha vhunzhi hazwo kaleni ha zwezwo zwithu zwa zwi tshi itiwa nga mikumba ya dzi phukha mara sa izwi shango ḽi tshi kho ḓi anda ḽi tshi ya phanḓa vho ḓi tsindi dzi vho ḓi to rengwa nga malabi heneya ḓoweleaho.

Kanzhi nga maanḓa kha sialala ḽa vhavenḓa kharali hu muthu wa tshifumakadzi hu vha hu khou pfhi a ḓe o ambara miṅwenda heneyi yo doweleaho kana misisi ano maḓuvha vhaṅwe vha vhoto rungisa na dzi rogo dzo imaho ngauri dza nga malabi ya miṅwenda avha noni vha tshinna ni ḓo ḓi wana vho ḓi rungisa hemmbe nga labi ḽa nwenda honoyu.

Vhuponi ha hashu u ḓi fana vhuṅwe vhupo fhano Afurika Tshipembe muthu wa tshinnani kanzhi ri muvhona nga u ambara marukhu wa munnani u ambara vhurukhu zwi ḓo kona u vhonala zwori ndi muthu wa tshinnani.

Nṋe ndeme ya uri vhathu vha ambare milinga ya sialala na malungu ndi u sumbedzisa lufuno lwavho lwa sialala ḽavho ḽa o ḓi rwa khana nga hazwo vha nga sedza zwino sialala ngoho vhathu a vha tsha tevhelela u tshi wana muthu ngoho oto ambarelela sialala ḽo fhelela ngo zwi to naka vhukuma zwi dovha zwavha zwi kho gudisa vhathu vhaswa nga ha sialala.

Muthu o malwaho nga kha sialala la tshivenḓa wa mufumakadzi u tea u ambara nga nḓila ya ṱhompho u tea u dzumba muvhili wawe muvhili wawe a u tou vhonwa nga vhaṅwe vhathu nga maanḓa kha milenzhe hafhanoni na hanefha kha maḓamu u to dzulela u ḓi dzumbetshedza nahone u tea u vha vhofha na dugu a dumberdza mavhudzi awe a vha mufumakadzi u ambara nga nḓila yo khuthalaho nga nḓila ya ṱhonifho i ṱhonifhaho muvhili wawe ya dovha ya ṱhonifha na mukalaha wawe.

Nḓila nḓila ine muthu wa mufumakadzini a ambara ngayo iya ṱalusa kutshilele kwawe kanzhi tshifhinga tshinzhi muthu ano soko ambara zwiambaro zwa u sia muvhili nnḓa u tshila vhutshilo ha shango ndi muthu asa ḓiṱhonifhi ndi muthu a sa ḓi funi fhedzi ha muthu ane a ambara nga nḓila ine yo thivhedza muvhili wawe wa to mu vhona zwori ndi muthu a ḓi ṱhonifhaho ndi mufumakadzi a ḓifunaho.

Mivhala ya miṅwenda ina hune ina zwine ya amba zwone na u ya nga nḓivho yanga kana u ya nga zwe makhulu wanga vha mmbudza zwone ndi uri miṅwenda heinoni ya mivhala i sumbedza vhuponi ha hashu zwori hu vhathu vha ṋea tsumbo vhathu vho no bva tshakhuma ya muvhala wa lutombo ngei vho no bva ngei makwarela vha ambara heyo noni no ipfhi mini yellow.

Nyambaro ya sheḓo huna zwine ya amba kha vhasidzana naho sheḓo ḽi songo tsha to u phaḓaladzwa u fana na kale fhedzi i sumbedza uri musidzana hoyunoni o ḓi fara o fara muvhili wawe zwavhuḓi nahone nga nḓila yo ḓi ṱhonifha vhathu lwa hu wa tamisa ndi zwine sheḓo ḽavha na vhundeme khazwo kha musidzana.

Ku ambarele kwa muthu ku na zwine zwa amba zwone zwi ḓi tou bva kha uri u tshila nga ku tshilele ḓe na zwori ndi muthu ane a fhelela zwithu zwifhio wa guda zwinzhi nga ku ambarele kwa muthu arali muthu a tshi dzula o ambara zwithu zwpfhufhi zwo sia muvhili nnḓa u wa ḓi zwivhona uri u tshila vhutshilo ha shango.

ṋe uya nga ha nne ku ambarele kwa muthu ku na zwine zwa amba zwone a si zwavhuḓi uri muthu amba ri zwiambaro a so kou sia mikombo nnḓa, maḓamu nnḓa na milenzhe nnḓa zwi sumbedza u sa ḓi ṱhonifha uri na u sumbedza usa ḓi funa na u sa vha na mikhwa no bva muḓini wa mahwarahwara muthu wa mufumakadzi u tea u ambara nga nḓila ine ya ḓi dzumba muvhili wawe a ḓi funa adzi ṱhonifha ngori musi wo soko ambara wo sia muvhili nnḓa u vho nga vha ḽa vha u rengisa na muvhili.

Ndi vhona vhathu vha tshi vhona muthu o ambara zwiambaro o sia muvhili nnḓa avha muṱhonifhi avha mudzhii sa muthu muhumbuloni yavho vha tshi mu sedza vha soko vhona munwe muthu o kho soko tshila vhutshilo vhu sa ḓivhalei vhu si havhuḓi vhu sina phanḓa na murahu.

Nṋe ndi nga mukaidza nda dzula nae fhasi sa ṅwana nda musumbedzisa uri asongo nyanga u tshimbila nga milenzhe wa vhaṅwe vhathu nga mulenzhe une hanga ḓo u kona ngauri vhaṅwe vhathu vho ḓi to bebiwa nga vhathu vha si na ndavha na na zwa vhutshiloni na zwo ḓi ṱhonifha zwino ene asongo nyaga u tshila nga mulenzhe wa kha tshile nga mulenzhe wawe wavhuḓi wo ḓi ṱhonifha kho kuvhatedza muvhili wawe nda musumbedzisa na vhundeme uri muthu wa musidzana u sa tea u ḓi tsireledza nga u tsireledza muvhili wawe.

Nṋe ndi muthu wa u funa mivhala yo dzikaho nahone ndi muthu wa vhudele nṋe ndi funesa muvhala mutshena ndi tshi kho sedzesa na zwiambaro zwanga zwinzhi vhunzhi hazwo ndi zwitshena ndi funa mivhala heneyi yo dzikaho a thi muthu wa mivhala yo dzhamba ine vhathu vha u vhona u tshi kha ḓi tovha khonani ndi nyaga mivhala yo dzikaho yo no tonga mitshena heneyi hu sini mitshena tshena vha i vhona mitshelo helani yo no tonga ipfhi mini cream.

Maḓuvha zwifhambana na sialala vha nga sedza tshifhinga ambariwa nga tshifhinga shaka zwithu nga masheḓo anea hovha hu zwiambaro zwine zwa sia muvhili nnḓa ha no lenga tshifhinga nṱha zwavho zwi si na thaidzo fhedzi ha ano maḓuvha ri tshi sedza vhathu vha vho funesa zwiambaro zwone zwine zwa thivha muvhili woṱhe zwone zwiambaro zwine zwa nea muthu tshirunzi o dzi renga zwine zwa sumbedza phambano zwezwo.

Hano maḓuvha ri kho tshila kha tshifhinga tsha thekinoḽodzhi tshine ra nga ita tshone musi hu tshe na vhathu vhanzhi vhane vha kha ḓi vha na nḓivho nayo musi musi ndi ya sialala ya shumu isa thu fhela yoṱhe ri dzhia havho vhathu vha ṅwale nḓivho ya vho fhasi heyo nḓivho heyo ri i save kana ndi ngari ri i vhulunge hanefha kha dzi internet u itela uri muthu muṅwe na muṅwe ane avha na dzangalelo matshelo a ḓo kona u ya hanefho kha ene yo website kana puḽatifomo a yo kona u wana nḓivho nga ha sialala ḽashu.

Maidioma ndi a ndemesa kha tshivenḓa na kha dziṅwe dzi nyambo maidioma a ita uri luambo lu takadze maidioma a ita uri na vhathu vhane vha vha si kho thetshelesa vha thetshelese nahone vha vhe na dzangalelo ḽa u ḓivha u ya phanḓa maidioma ndi zwithu zwavhuḓisa.

Nyimbo dza sialala dzine dza lidziwa ndi nga ri ndi nyimbo dzenedzi dzine dza imbiwa tshigombelani ndi khou humbula vhuṱukuni hanga nda ndi muthu wa u funa zwezwi zwo tshina zwigombela tshiṅwe tshifhinga tshoṱhe ndi hune ndavha ndi kho ḓi wana ndi hone ndapfa hu tshi kho imbiwa nyimbo dza tshigombela ndiya pfa ndi tshi takala ndiya pfa unga ndi hayani naho ndi siho hayani ndiya pfa ndi tshi kho takalela ngoho na vhathu vha no kho ḓi isa phanḓa na sialala ḽashu vha ndi ḽa dzo imaho ngauri.

Nṋe kha mvelelo ya hashu ya Tshivenḓa vhathu vha ḓi ambarela miṅwenda yavho . U ḓo wana zwo to ṋaka, zwi vha zwi tshi khou sumbedza vhuvhahone ha musidzana oyo na muṱhannga uyu.

Ngoho ndi ḓi pfa ndi tshi to vha wa maṱhakheni vhukuma, ndo to ṋaka vhukuma. Ndi tshi khou ṱongisa sialala ḽanga.

Ee, ndi vhona zwi tshi kha ḓi vha na ndeme ngo uri sialala ḽa muthu ndi ḽa ndeme. Muthu u tea u ambara zwiambaro zwa sialala ḽawe, a ḓi ṱongisa a si hangwe hune a bva hone.

Malabi ane a funwa ndi hainoni a ṅwenda sialalani ḽa hashu, nga maanḓa haanoni a muvhala wa lutombo, ngoho uri u to wana vhathu vho to ambara ngoho vho to ṋaka.

Vhulungu vhu shuma u vusa mivhala ya ṅwenda uyu u ne wa vha wo ambara. Nahone u ḓo wana i tshi like u tshi u vusa na tshifhaṱuwoni.

Ee, vha ambara zwo fhambananaho musi ri khou sedza kha sialala heḽinoni ḽa Vhavenḓa, vha vhafumakadzi vha ambara ṅwenda wo u kanyela khunduni, na ṅwenda wo u kanyela nṱha arali a sa funi ṅwenda u ḓo wana o ambara musisi une wa kanyelwa fhasi fhedzi, a ambara na tshikhipha ano maḓuvha thivha maḓamu. Fhedzi nga tshifhinga tsha kale vha sa ambari na tshikhipha, a tshi ambara musisi wawe wo tou ralo u woṱhe. Avhanoni vha vhanna, u ḓo wana o ambara vhurukhu hawe, na hemmbe yawe, ine yo rungiwa nga labi iḽo ḽa ṅwenda.

Tshiṱori zwiambaro zwone zwa hashu zwa sialala zwo sumbedza ḓuvha, nḓivha zwakale yoṱhe ya ya zhango ḽanga heneḽi ḽa afho Venḓa.

Muthu ane a tovha na ndavha nga maanḓesa na zwiambaro zwa sia ḽashu ndi makhulu wanga. U ḓo wana henezwo huna mitambo like vha tshi ri hadzima ra ḓi kanyela. Ndi hone na iwe u tshi ḓi pfa vho.

Ee, ndi khou humbula tshiṅwe tshifhinga, hovha hu ḓuvha ḽa mabebo a mukomana wanga, hu tshi khou itiwa vhuṱambo hanefha ha hashu. Ngoho nda ndo ambara musisi wanga, ngoho nda to pfa ngoho ndi tshi khou to dzi kukumusa zwavhuḓi ndi khou tou pfa ndo ṋaka nahone ndi khou to ḓi rwa khana nga sialala ḽanga.

Hafho hune nda dzula hone kanzhi, kaleni vha vhafumakadzi vha vha si ambare marukhu, mara zwino nga kha fesheni ya ḽifhasi ḽoṱhe, vhafumakadzi vha vho kona u ambara marukhu.

Ndi vhona unga vhaswa vha funa zwiambaro zwa musalauno, zwi tshi khou itiwa nga uri na nga kha vhathu vhane vha vha vhona, kha dzi internet.

A no maḓuvha havhanoni vha vharungi vha zwiambaro u ḓo wana vha tshi vho dzhia labi eḽia ḽa ṅwenda, vha tshi vho runga dzi rogo dza musalauno.

Ṱuṱuwedza nga uri vhaswa vhanzhi u mbo ḓi vhona muḓivhalea ane a mu funa o ambara tshiambaro tsho imaho nga uri. A pfa na ene a tshi vho tshi tama, musi a tshi vho tshi ambara, u ḓo wana na vhaṅwe vha tshi vho ambara nga nḓila heneiḽa ine na honouḽa a khou ambara ngayo.

Hai, nṋe ndi ri a zwi fani, sa i zwi vhathu vha tshi vha vha tshi khou ḓi lingedza, u hulisa sialala ḽavho. Nṋe ndi vhona zwi zwithu zwavhuḓi.

Zwiambaro zwi kho rungwa nga maanḓa u tshi sedza havhanoni vha minyanya u ḓo wana u ya a rungisa rokho yawe ya shira. Fhedzi a si ṱo ḓo i runga nga muvhala mutshena fhedzi, wa wana o i runga, o shumisa labi heneḽi ḽa miṅwenda.

Nṋe vho a thi tu to vha vho muthu wa fesheni, nṋe ndi tshi renga zwiambaro ndi renga zwiambaro ndi tshi khou sedza uri zwi to dzulisa hani, na zwone zwo khwaṱha u swika ngafhi.

Ndi vhona unga mutsiko u hone, nga maanḓa ri khou sedzana kha vhana havhanoni vha thangani ya murole muṱuku.

Ndi ngari, nṋe vho a thi tu to ḓi sedza sa muthu ane a ṱuṱuwedzwa nga maanḓa kha hezwinoni zwa fesheni. Mara ndi tshi khou sedza ndi nga ri , ndi tshi khou sedza kha vhaṅwe vhathu, ndi nga tenda uri vha a kona u ṱuṱuwedzea.

Ee, ndi humbula unga fesheni heinoni i vha i tshi khou phumula mvelele ya vhathu. Sa i zwi u ḓo wana vhathu vha si tsha ambara zwiambaro zwa mvelele yavho, na sialala yavho. Vha tshi vho funa hezwinoni zwa ma maisimani u fhira zwavho.

Thi tu vha muthu vho, wo ḓivhesa zwinzhi vho nga ha fesheni, mara u ya nga kuvhonele kwanga, tshithu tshano khou funeswa ano maḓuvha ndi hainoni marukhu a makwama manzhi manzhi.

Nṋe thi tu to ḓi pfa zwavhuḓi ngazwo hezwinoni zwithu ngo uri zwi sala zwi khou ita uri vhathu vhanzhi vha si tsha kona u swikelela zwiambaro.

Nṋe ndi farela kha tshitaela tshanga tsha muthu nga eṱhe, ngo uri fashion ya khalaṅwaha hezwinoni i tshi fhira u sala u si tshena zwo ambara.

Mivhala ine hano maḓuvha ya khou ḓivhea vhukuma, ndi heinoni ine ya pfi, i pfi mini? Burgundy, muvhala wa hone u tonga mutswuku, mara a u tu to vha mutswuku tshoṱhe ndi mutswuku wo dzikaho.

Hai, a thi thu vhuya nda dzi wana ndo shela mulenzhe kha mbekanyamushumo ya fesheni, hune nda dzula hone.

Puḽatifomo ine nṋe nda i shumisa ndi heyinoni yo no pfi News24, ndi hone hune nda wana hone mafhungo anga oṱhe.

Ee. Ndi vhona unga vhathu vhanzhi ano maḓuvha vha khou funa zwiambaro zwi no shumiswaho like vha tshi zwi ṋakisa vha zwi vhidza uri vintage. Nahone vha vha vhatshi khou takalela uri zwi a swikelelea, nahone tshiṅwe tshifhinga u wa vha wa mashudu, wa wana tshiambaro tsha thengo ya nṱha nga mutengo wa fhasi.

mushumo wa khotsi muṱani ndi u ḓisa tshumelo dza vhutshilo dzi ngaho zwiḽiwa maḓi na fhethu ho dzula nahone na u gudisa vhana Mulayo.

Mushumo wa mme hu u ṱhogomela vhana na u vha alusa.

Ndi zwa uri muthu wa mufumakadzi ha ngo fanelwa nga u shuma u to dzula hayani a ṱhogomela muṱa wawe.

Maga ane a tevhelwa ndi u thoma u vhona uri hoyo muthu u na mmbidzo na nahone o ambara nga nḓila yone na ya ṱhonifho, nahone u na tshi nefu na.

Vha wana nḓivho ya uri muthu u tea u ṱhonifha muvhili wawe sa izwi musi u sa ḓi thonifhi na vhaṅwe vhathu vha nga si u ṱhonifhe nahone vha nga si u ite muthu, muthu u tea u ambara nga nḓila ya tshirunzi i kutaho.

Ndi u ita nga nḓila dzoṱhe vhone uri luambo lwashu ri a lu ṅwala fhasi ra dovha ra lu ṋea na ḓolegelo u itela uri vhathu vha matshelo vha kone u lu pfesesa.

Ndi zwa ndeme u vhulunga luambo saizwi hu na zwiṅwe zwithu zwine a zwi wanali kha dziṅwe dzinyambo, zwino u vhulunga nḓivho eyo zwiḓivha ndi zwa ndeme uri na luambo na lune lu vhe lwo vhulungwa.

Musi vha tshi bika mashonzha vha thoma ngo tshetshelela nyala na tamatisi panini na zwipfhura zwiṱukuṱuku vha swika dzi nga ṱamaṱisi ḽia ḽa vhibva, ndi hafho hune vha ḓo kona u dzhia mashonzha vho vha ma masheleni nga ngomu hafho panini wa shela na muṋo muṱukuṱuku vha ṱanganyisela vha tiba mithethe miṱanu, ndi hafho hune vha ḓo kona u vula mashonzha avho avha o vhibva.

Zwiḽiwa zwine zwa bikiwa vhuponi ha hashu ndi maranga, na mixe, na mitshaina, na thanga, na dovhi.

Magulu u thoma wa ma ṱanzwa wa madzhia wa ma dzhenisa bodoni wo shela na muṋo na maḓi aḽa maḓi musi o no fhelela wa dzhia wa tshetshelela nyala wa kadzinga na magulu ayo wa tshetshelela ṱamaṱisi and then wa thoma a kadzinga futhi ṱamaṱisi wa shela maṅwe maḓi o to linganelaho na radzha na mimuṋo na henezwo zwine zwa huṅwe zwine wa zwi takalela wa tiba zwa vhibva.

Ndi zwishumiswa zwi ngaho zwidudu na dzi khavhelo.

Vhaaluwa vha nga thoma nga u ṋea vhaswa pfhunzo yoṱhe ya kale ine vha i ḓivha, nga u bika zwiḽiwa zwine zwa sialala nahone vha bvisa dzangalelo kha vhaswa.

Ndi zwiḽiwa zwi ngaho miroho yeyi ya mitshaina mixe na mini ine ya ita uri mutakalo wa muthu u dzule u nṱha.

Mushumo une nda tama u ḓi wana ndi tshi kho shuma khayo ḽiṅwe ḓuvha ndo no ḓivha khawo ndi hoyunoni wa vhu nzhiniera.

Mishumo ya ndeme i yeneyi ya vhaongi sa izwi zwi zwa ndeme uri tshitshavha tshivhe na mutakalo wavhuḓi vho ṱhogomelwaho.

Vhashumi vhanzhi vha muvhuso ndi ngoho ndi ngoho uri a vhashumi ngo ḓi ṋekedzela vhana ndavha na vhathu, tshavho ndi u tshaisa no hola fhedzi.

Ndi vhona unga zwi khou itiswa nga tshanḓa nguvhoni tshine tsha vha hone nga maanḓa zwine zwa ita uri zwi sala uri muvhuso u sala u si tshena tshelede ine wa nga kona u thola vha holela vhathu.

Gudisa vhaswa uri vha vhe vho ramabindu vhane vhane hu itela uri vha sa lindele u tholwa.

Une nṋe ndi nga si vuwe ndo u shuma ndi mushumo wa motsharini, ndi ngauri mushumo u wa ofhisa.

Sa uri tshiimiswa etsho tshine a khou apuḽaya mushumo etsho khatsho ndi tshi imiswa tsha vhukuma naa nahone tshi fhulufhedziseyaho na.

Nga u shumiswa tshikhathi tsho fhiraho tshine tsho tendelwa, nahone vha tshi soko hambekanyiwa no ambiwa navho nga nḓila dziṅwe na dziṅwe na sa holelwa nga tshifhinga.

Kha vhuimo vho tsikeledzwa mushumoni ndi nga litsha mushumo yo sa izwo mutakalo wa muhumbulo wanga u wa ndeme ufhira tshelede.

Ngauri hezwinoni zwithu a si zwavhuḓi muthu u tou humela murahu u tou humela murahu a ya shangoni ḽa hawe.

Nṋe ndi nga takalela u pfhulutshela kha ḽa Australi sa izwi hu na mishumo i kungaho hu si na ṱhahelelo u fana na fhano Afrika Tshipembe nahone tshelede ya hone yo no holela i tshi kunga.

Uri vhathu vha pfhulutshela kha maṅwe mashango ndi ndi dzikhakhathi na dzinndwa shangoni havho, na ṱhahelelo ya mishumo na tshomedzelo dza vhutshilo.

Ndi vhona i ngoho, dziṅwe nyambo dzingaho hedzinoni dza mandareni na kuṅwalele kwa hone ko fhambana na nyimbo dziṅwe dzo ḓoweleaho ndi zwone zwine zwa ita uri u wane nyambo dzo dzi tshi konḓela vhathu vhanzhi.

Kha vhathu vhanzhi vha si na dzangalelo ḽa u guda sa izwi hu tshi nga sedza vhathu vhanzhi vha mboḓi ro luambo lune lwa tshivenḓa lu a konḓa, zwine zwavha zwi kho amba zwori vha nyama vha sathu thoma.

Zama u shumisa hezwi noni hafhanoni kha dzi founu zwino una wa kona u wana app dzine dza kona u ḓologela.